Fa ke batla go simolola temothuo sa ntlha ka go simolola ka mbu wa me, mbu wa me o tshwanetse o nne o nonofile mmu wa me o tshwanetse gore ke be ke o tshetse di-fertilizers-e, ke tshetse di-spray-i tse di bolayang diboko. Go na le seboka se se dulang ka fa tlase ga mbu se se bolayang dijalo se se bidiwang Catworm, ke sone se o tshwanetseng o se bolaya gore di seke di a go senyetsa dijo. Mme ke tlile go lema khabitšhe, tamati, green pepper le sepinatšhe ke tsone tse di siametseng setlha se sa mariga. Ke tsone tse siametseng setlha se sa mariga mme ga ke setse di nonofile di tlhageletse sentle, ke a itse sentle gore ga ke di isa ko dimarakeng ga nkitla ke be ke tlhoka gore ke ungwelwe mo go tsone ke a go ungwelwa sentle le bareki ba tla kgona go di reka ka gonne di tlabe di nonofile, di itekanetse di na le dikotla tse dintsi o bona gore ga ba kitla ba sotlega.

Kgolo ya thekenoloji mo temothuong ke manontlhotlho ruri, e kgona go thusa balemirui go gaisa mo nakong e e fitileng e re neng re sena yone. Sekai nka re, ke gore ga molemirui a na le polasi e tona o kgona go dirisa drone e ka kgonang go mo bontsha kwa godimo, kwa kgakala le kwa pele ka nako e khutshwane. Gongwe ga a sa dirise drone a ka dirisa camera mo polasing ya gage gore a kgone go bonela se se tsenang le se se tswang gore a seke a senyegelwa, ke yone kgolo ya thekenoloji eo. Dilo tsa malatsing a di a itira ke dilo tse dintle, thekenoloji e tlile ka ditlhabologo tse dintsi re ya opela diatla mme magodu ga a ke tla tlhola kgona go nna le seabe sa go tsena mo polasing ya rona.

Tlelaemete ga e fisa go feta selekano e ama dijalo ka tsela e e sa siamang gonne e kgona go di bolaya, gantsi yalo re tlhoka thuso ya go di sireletsa ka go di khurumetsa gongwe go di direla legora le go nna re di nosetsa kgapetsa-kgapetsa. Dijalo di tlhoka metsi go mela mme ga metsi a ka nna mantsi go feta selekano dijalo ga di kgone go romela mo mmung o bongola, jaanong re tlhoka go di thusa ka go dirisa metšhini ya go kopa metsi a a feteletseng selekano. Dijalo tse di nnang mo kotsing le dijalo tsa matlhare a makima a e leng khabitšhe, morogo, potata le lephutshe. Go ela tlhoko gore mmu o siame re tshwanetse go tshela motšhotelo mme for fungus-e re tshwanetse go reka spray-e gore re di kgatse di se swe.

Maungo a tshameka karolo e e botlhokwa thata mo mebeleng ya rona, ga o a tshwanna go fetisa letsatsi o sa ja maungo. O tshwanetse gore gangwe le gape ga o ja o nne le mefuta e meraro mo dijong tsa gago gore o nne le maatla, gore o nne le di poroteini, gore o seke wa nna le mmele o o bokoa. O tshwanetse gore ga o dira dijo tsa gago o bo o tsentse eiye, go na le tamati, go na le yone green pepper. Ke tsone tseo tse di ka dirang gore mmele wa gago o nne le maatla o se felelwe ke maatla, o nonofe ka dinako tsotlhe, ke mo o tla bonang bophelo bo bo bo bo itekanetseng ka metlha yotlhe.

Dilo tse di dirisiwang go oketsa leruo la dikgomo ke tse di latelang, go difa furu gore di je, di none, di kgore, go di fa metsi a mantsi. Morago o di tseyetse poo mo lesakeng, ga o di tseyeditse poo mo lesakeng poo e tla kgona go di palama gore di duse di dire bana, bana ba anye, morago ga dikgwedi tse tharo o a di ntsha. O di fa mašwi a pere gore di kgone gore di dire mašwi a mangwe a mantsi morago, ga moo poo e tla be e di palama gape e be di dusa, lesaka le a tia, mašwi a nne a mantsi.

Fa nka nna le tšhono ya go nna le temothuo maungo a ne nna ke tla wa jala ke ne ke tla latela green pepper ka gonne green pepper ga e na matsapa a mantsi, green pepper ke yone e tlhokegang thata mo dimarakeng tsa rona mme balemirui ba rona ga ise ba lemoge seo. Se sengwe se nka se jala ke ne ke tla jala tamati ka gonne le one tamati e ata e le ruri, tamati yone ga e na matsapa mme ga o na le temothuo o tshwanetse o e rate gore le yone e go rate. Sengwe le sengwe se o se jalang ko se jale ka lerato o tla bona le tsone di tla go fa lerato. Se sengwe se ne nka se jala ne ke tla jala le khebitšhe, khebitšhe le yone e a thusa ka gonne e ntsha matlhare a makima, e ntsha dijo tse di ungwileng dijo tse di kima tseo batho ba di ratang and gape khebitšhe ke selo se re se jang letsatsi le letsatsi.

Ga tlelaemete e fisa go feta selekano e ama dijalo ka tsela e e sa siamang gonne e kgona go di bolaya. Ga go ntse yalo re tlhoka thuso ya go di sireletsa ka go di khurumetsa le go nna re di nosetsa kgapetsa-kgapetsa, bogolo dijalo di tlhoka metsi go mela mme ga metsi a ka nna mantsi go feta selekano dijalo ga di kgone go mela mo mmung o o mongola ka gonne metsi a le a mantsi a di fekesa jaanong re tlhoka dithuso tsa go dirisa motšhini ya go di gopa metsi a le a a feteletseng selekano thata, tseo tsone di tla di thusa thata gore di kgone go mela sentle.

Ke nnete maungo a mela ka ditlha tse di farologaneng mme ka jalo re tshwantse re nne malala a laotswe ka gonne re a itse gore gate ditlamelwana tsa pula dibankangwa go sa le gale, mme ga re a tshwanna go nna le mathata a mantsi. Ka ga re itse gore ga setlha se e le leungo la tse re tshwanetse jaaka perekise, ga perekise e le teng re tshwantse re e tseye re e apeye mme ga re apeile re tlabe re e tsaya re e tsenya mo teng ga re be re itumela re tla tla re ibua gape 'tsatsi le re tlo batlang go e ja ga e fetoge tatso. tsa tsone e sala e ntse e ntse fela jalo. E tshwana fela le pear-re, pear-re le yone re kgona go e dira fela yalo mme tatso ya teng ga e farologane mme ke a re seo sone se ka re thusa thata go boloka maungo a rona.